Zinintsi iinto abazenzayo. Eyokuqala, uba sisikolo. Bayafunda bagradyuweyithe, bafumane imisebenzi khona bezokwazi ukuphuhlisa impilo yabo. Enye indlela abayenzayo kukuvula amashishini.

Into engandincedisa apha kukubeka izidingo zomntwana kuqala. Nasigqibo nasigqibo na umzali noba ngomphi osithathayo asazi usithatha ecinge ukuba umntwana sizomphatha kanjani okanye uzochaphazeleka kanjani sesi sigqibo acinge ukusithatha.

Yona imuvi azange ndiyinake kakhulu nangona ndingasange ndisiqonde uba isizathu sokuba kwenziwe imuvi ekanjeya sithini. Kona wena zange ndiziphe ixesha uba ndiyinake ndiyibukele uba nabantu ezawube yenza ngabantu bangaphandle kwisiNtu sethu. Ngoku andiyazi uba ndingathi izobe kanye kanye yintoni ezabe ejonge ukuyizusa ngokwenza ifilimu ekanje.

Inkulu indima engadlalwa ziinkosi ukuze kuze ukuphuhliswa ezilalini. Kungafuneka zisebenzisane norhulumente kwaye noosomashishini babucala ukuze kuziswe utshintsho ne-urbanisation kwiilali zethu.

Kudala abantu abantsundu babezenzela amaqonga abo wokuchopha. Namhlanje inqabile loo into, iinto ezininzi sezithengwa.

Ndingamcebisa ukuba aqale ngombona, ikhaphetshu, ispinatshi neetumato kuba ezi zizityalo ezingasokolisiyo, azidingi lwazi olutheni ukuze uqale ukuba ngumlimi wazo okanye ngumtyali wazo. Ekufuyeni ndingamcebisa ukuba aqale ngehagu ngokuba ihagu ayisokolisi idla yonke into, ayizondleko ezinkulu. Atsho alandelise ngeebhokhwe okanye iigusha.

Into ebangela le nto ndingathi sube efuna ukuzidibanisa nesiduko esona esiyimvelaphi yakhe. Enye into ezi zigqibo zange akwazi ukuzithathela izigqibo esemncinci, ngoku xa semdala unalo iindlela zokuzigqibela uba ufuna ukubiza esiphi isiduko.

Siye sithathe iimpahla zethu zesiNtu sizidibanise neempahla ezinxitywa kule mihla, sikhuphe ke ngoku into entsha.

Zikhona iingxaki. Eyokuqala, ndingathi kukungqubana ngomthetho wesiNtu nomthetho wale mihla. Into engenziwa apho kukusebenzisana norhulumente kube khona isixambululo ukuba ingalungiswa kanjani le nto. Eyesibini, ndingathi isithunzi nelizwi liya lisehla.

Kungalunga ukuba urhulumente azame ukutyala imali koosomashishini abenza amaso.

Isifudu kukuzila. Ukuzila ke kukuthi xa kuswelekiwe kowenu kuye kube khona iimpahla ozinxibayo, kube khona izinto ongazuzenza kude kudlule ixesha elithile.

Ndingathi kukubulela kubazali bentombi kuba bekuzalele umfazi. Enye into, kukukhombisa ukuhlonipha. Eyokugqibela, kukudibanisa amasapho, iintsapho ezimbini zibe lusapho olunye.